Ee, ka gonne batho ba le bantsi mo malatsing a segompieno ga ba sa tlhole ba batla go dirisa mebele ya bone go ka tshameka, mme ba tlhola mo megaleng ya letheka kgotsa ba dirisa thekenoloji go ka tshameka.

O ka tshameka motshameko wa kgwele ya dinao, kgotsa wa dikoloi, wa gaisana ka dikoloi, kgotsa wa dipere.

Metshameko ya seileketeroniki e dira matshelo a rona botoka, ka gonne ga go tlhokege gore ke tswele kwa ntle kgotsa ke tsamaye go ya go tshameka. Metshameko eo ke setse ke kgona go e tshameka ke le mo ntlong, mme ke le esi, ke sa tshwenye ope.

Go tlhokega mogala wa letheka go ka tshameka metshameko ya ileketeroniki mo internet-e le data, mme metshameko e e ntumedisang ke motshameko wa kgwele ya dinao, motshameko wa go taboga, le motshameko wa dikoloi.

Metshameko ya mo inthanete e ka go dira motlapa, mme o ka iphitlhelela o latlhegelwa ke madi a mantsi mabapi le data, mme motshameko wa me o ke o ratang ke motshameko wa kgwele ya dinao.

O tlhoka data go ka tshameka metshameko ya internet-e, mme ke akanya gore data ke yone tsela ya go duela gore o kgone go tshameka metshameko.

Batho ba le bantsi ba tshameka metshameko eno ka nako ya bosigo ka gonne ba efoga gore inthanete ya sokodisa motshegare, mme bosigo fa batho ba robetse inthanete e dira botoka ka gonne ya be e sa imelwe, e se na batho ba le bantsi. Mme fa o batla go tshameka metshameko eno o tshwanetse ke go e , efoga gore o fokotse tiriso ya data go le gantsi.

Metshameko ya mo internet-e e dira matshelo a rona botoka, ka gonne ga o tlhoke go ya go tshameka kwa lebenkeleng kgotsa go ya kwa motshameko o leng teng gore o tshameke, mme o kgona go tshameka o ntse o le mo ntlong.

Metshameko yotlhe mo internet-e e bonolo go ka e fitlhelela, fela o tlhoka motho yo o ka go thusang kgotsa yo o ka go rutang gore o e tshameka jang, le gore o ka kgona jang go e tshameka.

Fa nka nna le tšhono ya go bopa motshameko e go, nka bopa metshameko e mentsi e e farologaneng e ke ka se kgoneng go e tlhalosa yotlhe fa nofa, mme metshameko ya ka e ka dira gore go nne botoka, ka gore e tla go beela nako ya go tshameka, gore o nne le nako e e rileng ya go tshameka, o kgone go ikhutsa le go efoga fa o tshwantse o efoge.

Ke motshameko le go itlosa bodutu, ka gonne o ka tshameka ka nako e nngwe le e nngwe fa o ikutlwa e kare o jewa ke bodutu, kgotsa ga o na sepe se o ka se dirang.

Di dira gore batho ba nne metlapa, mme ba seka ba nna le go ka dirisa mebele ya bone, ka gonne bontsi jwa nako ba e fetsa ba le mo megaleng ya letheka kgotsa didiriswa tsa bone tsa thekenoloji.

Ka go ka latlhegelwa ke madi a le mantsi le gore boitekanelo jwa gago bo seka ba siama.

Metshameko ya thekenoloji e ama batshameki e le tota, ka gonne batshameki ba le bantsi ba bona go ka nna botoka gore ba ko malapeng a bone, ba seka ba dirisang mmele wa bone gore ba ka tshameka, mme seo se dira gore maitekanelo a bone a ye kwa tlase, le gore tlhaloganyo tsa bone di seka di a itekanela, ka gonne ba tsaya nako e ntsi ba le mo di, ba le mo di thekenolojing kgotsa di ileketeroniki tsa bone.

Metshameko eo e ama maitekanelo a batho e le tota, ka gonne batho ba le bantsi ga ba sa tlhole ba dirisa mebele ya bona, mme ba fetsa nako e ntsi ba le mo metshamekong eo mo megaleng ya bone ya letheka, mme seo se ama le maitekanelo a tlhaloganyo ya motho, ka gonne tlhaloganyo e feleletsa e sa dire ka botlalo ka gonne ya be e le mo metshamekong eo.